Vavanuna vo tala va tirhisa swidzidziharisi hikuva va karhi va va na switirese switirese leswiwani na ti depression swi vangiwa ngopfu hi ku pfumala ka mintirho so va tirhisa ngopfu swidzidziharisi hikuva va karhi va ri na ti depression na switirese hinkwaswo leswiwani swi va vangela ngopfu ku ku ku stress ku va va karhi va pfumala mintirho.

Tindlela leti ti nga ta tirha esayitini ro kunguhata ndyangu i ku va ku va na minhlangano emutini lomu emutini ku va na nhlangano ku vulavuriwa hi swiphiqo leswi nga ta va swi ri kona eka ndyangu wolowo swi nga endla leswaku muti lowuwani wo va na tindlela ta mafambiselelo ya kahle ya swilo emutini.

Leswi swi nga ta hi pfuna eka nkarhi wa sweswiwani ku va hi karhi hi tisirhelela eka vuvabyi bya rifuva i ku va hi karhi hi ambala ti mask ta hina swi na nkoka swinene hi fambela kule na le ndhawini leyi nga na ritshuri hikuva ritshuri loko ri nghena exifuveni swi hi swona swi hi vangelaka i vuvabyi bya rifuva ende nakona hi papalata timhaka ta hi papalata timhaka ta thyaka thyaka na rona ra endla leswaku munhu a va na vuvabyi lebyiwani bya rifuva lebyiwani ende nakona hi tshama hi karhi hi ya a titliliniki hi ya hi ya test hi ya chekiwa hi ya kamberiwa mavabyi lamawani ku ri hi ta hatla hi kota ku ri hi dilana na wona ka ha ri na nkarhi before hi ya hi ya thyaka.

Eya tin'anga ta hina ta ndhavuko ti na ku pfuna swinene evuton'wini bya hina kambe to tala ti na vukungundzwana a ti swi tivi leswi ti swi endlaka kambe mara ti kona leti ti nga ta kota ku ku pfuna hi vuvabyi bya wena ku na vuvabyi byin'wanyana hambi ku ri madokodela a va koti ku byi tshungula kambe tin'anga hi tona ti kotaka ku byi tshungula vuvabyi lebyiwani.

Ni nga va ni nga va pfuna hi ku va ni karhi ni va hlamusela ni va hlamusela leswaku va hambana kule na vanhu lava va le mapatwini va swiphephana swa ku famba va nyiketa vanhu hi vuxokoxoko bya bya ku tshungula swa swa swi ri na mavunwa exikarhi ka vona vanhu lavayani xo sungula va le ka bindzu i bindzu ra vona leri va ri endlaka laha kusuhi a ku na lexi va nga ta va pfuna hi xona ntsena ku va dyela timali ntsena so ni nga va tsundzuxa leswaku a va hambani na vona.

Minkarhini yo tala mimirhi leyi fanekele munhu a yi tirhisa ko va ku ri mimirhi leyi a yi kumaka eka doctor nakona leyi nga fanela ku tshungula vuvabyi byebyo byo karhi a swi bohi ku ri munhu u fanekele a nwa swilo hinkwaswo swa ku talatala hi ku swin'wana swi ta hetelela swi n'wi vabyisa swi n'wi khomisana na mavabyi lama a wu nga fanelangiki ku ma khoma hikuva a karhi a swin'wana swa kona swi ta endla leswaku a hetelela a overdose hi ku nwetetela swilo swo hambanahambana so munhu u fanekele a nwa xilo xin'we hi nkarhi wun'we loko ku ri i khome hi mukhuhlwani u fanekele a nwa murhi wa mukhuhlwani a ta kota ku hola mukhuhlwani hayi ku ri u nwetetela mimirhi leyo talatala mara wena u karhi u khome hi mukhuhlwana ntsena.

Emagondzweni lamakulu ku fanekele ku va na ma traffic cop ku fanekele ku va na vatirhi va le va le patwini va fanekele va kumeka va va kona va karhi va nyiketa vanhu lava va nga ta hundzisa xipidi lexi xi va ku xi vekiwile leswaku va fanekele ku ku va va nga xi hundzi kambe loko va xi hundza va fanekele va va nyiketiwa mathikithi ya xona sweswo swi nga endla leswaku vanhu va limit mafambelo ma vona ma xipidi na matsutsumelo ma vona ma xipidi hikuva va swi tiva leswaku va ta nyiketiwa mathikithi lomu mapatwini so swi ta endla ku ri va kota ku chayela kahle hi vukheta ku ri va ta kota ku va ta kota ku ku ku ku papalata timhaka ta tinghozi emapatwini lamakulu.

Va fanekele va landzelerisa leswaku e vavanuna lava loko va ri lomu emitirhweni loko va karhi va fanekele va nghena emugodini va tikuma va ambarile swiambalo swa swa ntirho swa vutisirheleri leswi vitaniwaka ku ri i ti PPL va fanekele va va ambarile magondzolo ya kona tibutsu ta kona na swin'wana na swin'wanyana sweswo va swi mbalaka etimayini ku ri vuhlayiseki bya vutomi bya vona byi ta va byi ri kahle eka xiyimo xa kahle PPL ya laveka loko va fanekele va nghena le a hansi emugodini va ta kota ku hlayiseka.

Ku na mhangu leyi nga humelela epatwini egondzweni ra N1 laha movha yi yi nga vumbuluka ya taxi yi ri na vanhu eka yona mhangu leyiwani yi humelerile exikarhi ka patu ra N1 Midrand and Centurion mhangu leyiwani yi humelerile ekusuhani na Mall of Africa hatlisani hi xihatla mi ya mi ya pfuna vanhu ku va ta va va tsutsumisela exibedhlele ka nkarhi wa sweswiwani.

Mi nga vileli mi ta hlayiseka hi ta mi pfuna kwale mi nga ta kota ku mi pfuna hi kona lava va nga swi endla leswi va nga swi endla va ta koxiwa vutomi bya vona hinkwabyo ekhotsweni hikuva leswi va nga swi endla a swi pfumeleriwangi kambe n'wina titweni mi hlayisekile mi titwa mi ri kahle swi nga fiki laha swi nga ta mi vavisa miehleketo hikuva lava va nga mi endla nsele lowuwani va khomiwile for vutomi bya vona hinkwabyo va ta ya va ya rindza va ya va ya rindza milandzu ya vona leyi va nga yi .

Ku na vanhu vo tala lava eka namuntlha eka nkarhi wa sweswiwani laha Afrika-Dzonga va nge le ku onareni ka tikhemisi leti to ka ti nga ri ki enawini mimirhi leyiwani ku va va karhi va hi endla na tiphilisi letiwani va ti endlela swona emakaya nakona va va va karhi va tirhisa ti drugs va hiselela tiphilisi va ti hlanganisahlanganisa va endla tiphilisi tin'wanyani leti ti va ti ri ti drugs hi nkarhi wolowo ku na tikhemisi ta ku tala leti to ka ti nga ri ki enawini ti onariwaka laha eSouth Africa Dzonga.

Ndzi nga vutisa swivutiso swa ku fana na leswi landzelaka expiring date na siku leri ri nga endliwa hi swona swi tsariwe kwini eka swilo leswiwani nakona swi endliwe eka laboratory ya le kwini ende nakona swi le nawini ku fikela kwini n'wina vinyi va swona mi nga swi nwa na.

Va fanekele va endla hi ku hetiseka etitliliniki leswaku mimirhi yi tshama yi ri kona loko vanhu va lava mirhi tanihileswi ku nga mahala etitliliniki yi fanekele yi kumeka problem vanhu va tikuma sweswiwani eka nkarhi wa sweswiwani va famba va ya lava mimirhi leyi yi nga ri ki yona ya vuxisi hikuva etitliliniki mirhi yi va yi nga ri ki ku kumekeni va famba va ya ka ti pharmacy leti to ka ti nga ri ku tona ta vuxisi hikuva ku pfumala ka mirhi etitliliniki so mimirhi etliliniki yi fanekele yi kumeka hi xitalo.

Swakudya leswiya swa pfuna swinene ku ku na vana lava va sukaka emakaya ku ri hava na swakudya ku nga ri na nchumu xo fika va xi dya ende leswi swi endla leswaku na n'wana a nga ha koti ku ku ku ku pay attention eka tidyondzo ta yena kambe mara swakudya leswiwani ku ku va ku ri swakudya leswi swi nga na matsavu ku fana na vo khavichi i na vo tiboncisi i swakudya leswi swi nga na matsavu swinene swi nga ta endla leswaku n'wana loko a dyile a kota ku xurha a kota ku concentrate exikolweni a hlaya na tibuku a dyile a xurhile.

Mimirhi ya tin'anga ya tshungula swinene ku fana na vuvabyi byo fana na vuvabyi bya tingana a ku na dokodela leri nga ta kota loko ri nga ta kota ku tshungula vuvabyi bya tingana ntsena tin'anga ta kotaka ku byi tshungula vuvabyi lebyiya so mirhi ya tin'anga ya xintu ya tshungula swinene swinene swinene ku na mavabyi man'wanyani madokodela a yi nge a ya koti ku vona nchumu kambe tin'anga ntsena to kotaku ku ku ku horisa mavabyi walawo ku fana na mavabyi ya tingana mavabyi yo fana na na swifula na vo swidyisa mavabyi lama ya kotaku ku tshungula hi tin'anga ntsena.

Sangoma i munhu loyi a chayelaka n'anga n'anga i munhu loyi a tshungulaku.

Ku endlela leswaku mi nga teki mabadi na makhume fanekele ku va na ku basisiwa endzhaku ka rifu mi nga teki makhume mi nga ta famba mi pfimba milenge mi kukumuka na makhwiri hi makhume loko mi nga ti basisanga after rifu.

A ndzi ta katsa ti product leti ni va ka ni ri na tona a ndzi ta katsa na leswi ndzi nga swi tirhisaka ku endla murhi wolowo a ndzi ta katsa na nkarhi lowu loko wo sungula ku tirhisa murhi wolowo wu fanekele wu va wu ku tshungurile hi nkarhi wo karhi expiring date na siku ro ro endliwa eka murhi wolowo swi na nkoka swinene.